Dibanka fa di amogela kopo ya karata ya sekolo di sekaseka boitsanape jwa applicant-e, bopaki jwa thuto le dingwaga, tshegetso ya batsadi le ditlhoko tsa security, go netefatsa gore kopo e siame pele karata e abelwa moithuti.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto akanyetsa APR, di-fees, credit limit, melemo, tshireletso, mme o bapise mefuta e farologaneng go bona e e siameng for ditlhokego tsa gago. Di-student card di ka nna tse di motlhofo le tse di duelang tlase, fa gold kana premium le di-travel cards di fa melemo e oketsegileng mme di duelwa ka thata.

Hisetori e molemo ya go duela sekoloto ka nako le sekoloto se se laolang mmogo di oketsa tsholofelo ya gore kopo ya karata ya sekoloto ya amogelwe. Ga o sa patele ka nako le sekoloto se se kwa godimo di fokotsa tsholofelo di ka baka duelwano e ko tlase le interest-e e e kwa godimo, go tokafatsa duela ka nako, fokotsa sekoloto, aga akhaonto e e siameng le go netefatsa credit report.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke gore, o tla be o tlatsa foromo o sa e tlatse sentle, dikopo tse dintsi le go patala lata, mo go gongwe mo income e e sa netefadiwang le go kopa limit e e kwa godimo. Go netefatsa kopo e tsamaya sentle tlatsa foromo sentle, netefatsa credit history, kopa karata e e tshwanetseng, abela tshedimosetso ya income.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele o dira kopo, go netefatsa gore o itse ditshenyegelo, o boloka tshireletso ya madi, o palela kotsi mo credit record le go tlhopha karata e e siameng.

Kitso ka tsa madi e thusa go dira ditshwetso tse di itekanetseng go tlhopha karata e e siameng, go aga hisetori e molemo ya sekoloto le go fokotsa kotsi ya ditshenyegelo tse di kwa godimo.

Dilo tse banka e di lekang ke credit hisetori, gore o a bereka kana jang, a ona le dikoloto tse dingwe, maina a gago, sefane le ko o nnang teng. Morokotso wa sekoloto o balwa ka bokgoni jwa go duelwa, hisetori ya gago le gore a gona le madi a tsenang mo ntlong, molao motheo banka e batla go tila risk e oketsegileng mme e netefatsa gore o ka duela sekoloto ka nako.

Overdraft e molemo ka gore e fa madi ka tshoganyetso. O kgona go kry-a madi a gago nako nngwe le nngwe le go tokafatsa cash flow, mme e borai ka gore e na le interest-e e kwa godimo di-penalties le kotsi ya go senya credit histori.

Overdraft-e ena le interest-e e kwa godimo, ditšhelete tse dingwe le di-penalties, mme di ka tilwa ka go duelwa ka nako, go se fetisi limit, go rulaganya madi le go tlhaloganya melao le melawana ya tsone.

Ditshenyegelo tsa overdraft le sekoloto di oketsa madi a a dirisiwang, di ama go budget-a mme di ka fokotsiwa ka go duelwa ka bonako, go rulaganya cash-e flow, go dirisa overdraft ka mokgwa o iketlileng le go tlhaloganya melao.

Rulaganya madi, duela ka bonako, dirisa overdraft ka mokgwa o iketlileng, tlhaloganya melao, bapisa le ditlhopiso tse dingwe go fokotsa ditshenyegelo tse di kwa godimo le go tila mathata a dikoloto.

Tirelo ya banka ya go ntsha madi go tsaya loeto e fa bareki foreign currency cash kgotsa prepaid cards, ka conversion rate e maleba, ka madi a a tlhomilweng le di-limit tse di bolokang tshireletso, mme e thusa ka gore e bereka ka tshoganyetso ebile wa kgona go dumelwa ko dinageng, wa itse le gore o dirise jang madi a gago.